Ee, o teng. Ha le teng, ka itlolaka, ke etsa tsohle lelokong.

Ke hore hona jwale ha ho sana molao. Batho ba bua feela, ba tsebe hore ha hona ditlamorao. Ba rutana, ba etsa tsohle tse neng di patehileng nou ba di hlahisa.

Afrika Borwa re tlameha ho rata le ho ruta batho ba tswang motse ka dijo tsa rona. Re ba bontshe hore re di rata hakakang ebile re di hlomphile.

Ke rata kgoho e hlajuweng le ledombolo, ha di kopane di etsa ntho e monate. O ntso qopetsa ka morong wa hao, wa nama ya hao e o e hlabileng ya kgoho.

Tjhe, nna mofuta wa mmino wa nou wa mapiano, a ko mamele. Ke rata dipina tsa kgale hobane ne di tshwere molaetsa, di bi le di hlalosa le ka moo motho a tswang teng.

Motseng wa ka re tshepile ba bang ba dulang corner-ng. Ba ithaopile hore thusa bane.

Ee, ho ya ka nna basadi ha ba etse mosebetsi jwalo ka banna. Basadi diphello di bonolo, empa bana ba kgona hore banna ba kgona ho emela taba ya bona.

Ho ya ka nna, ke bona e le ntho e lokileng hore basadi ba ne ba thuse dingwetsi tse qetang ho fihla manyalong. Ba ba bontshe le ditsela le tsebo ya ho tshwara lenyalo.

Banana ba ba ruta hore monna o tshwaruwa jwang, le hore na ha o apara tlameha o apare ka tsela e jwang. Dintho tse kwalang mangwele a hao, le tsebo ya hore ha o so hodile a na o tlo etsang lelapeng la hao.

Nna hase ntho e ke ratang ho rehella motho. Ba bang ba re lebitso lebe ke seromo. Ho nfa motho lebitso le leng, le o sa tsebeng le hore monga lona o na le jwang. Tjhe, ke bona ho sa lokela.

Ho ya ka lehlo la ka ko dikolo tsa private di lokile haholo. Hobane di fana ka morabe o e mengata, e seng o le mong jwalo ka dikolo tsa mmuso.

Hotse ke thabela bohobe le nama ya kgoho. Le hona jwale ntse ke di thabela. Ke rata le kgoho e qetang ho hlajuwa.

Ke ka ba ruta le ho ba elelliswa hore ha re tla re le kgothatsa se le hore re tsheisa ka mathata a lona. Empa ke a tseba ha motho a re o ho kapa utlwela bohloko, le wena o utlwa bohloko. Empa ha se maikemisetso, ke moo ho fetuhang.

Ho ya ka nna, ke bona ho sa loka hore re fe bana mabitso ka diketsahalo tse loreng di a re etsahalla kapa re feta ho tsona.

Sena se bakuwa ke hore, rona batjha kapa batho ba matsatsing ana ha re sa batla ho etsa se ne se etsuwa kgale kgale.

Bohlokwa ba lebollo ke hore, bashemane ba lo rutwa kapa banyana tsela tsa ho ba se ba batlang ho ba sona. Ba bang ke meetlo moo ba tswang, ba bang ba ya ka hobane ba batla hore ba dingaka.

Ke tseba ka hare e hlalosang moo batho ba tswang teng. E be e tshwere le maikutlo.

Ke ile ka ruta ba nruta ho bopa motho, setshwantsho sa motho ka letsopa. Le ho na jwale ntse ke kgona ho bopa motho ka letsopa.

Mohlomong seka ha batjha ba rata ho tshwara difounu, ba be na le moo ba ka shebellang hore dijo tsa setso di pheuwa jwang.

Ho ya ka nna, ke bona bo mme ba nou ha ba apare hantle, seka bo mme ba kgale. Ba apara dintho tse kgutshwane, ba apara ntho tse hlahisang le matswele, le dibono. Ke bona e se tsela e nepahetseng.

Hara tsona ke rata ho kgiba le hona ka jeko tse ke tseba, tse ke ka kgona ho leka ho kgiba.

Dijo tsa setso o kgona ho di phehela ka ntle. E re ha se di betse o ka tshela letswai fela. Ho ba rona Basotho ha re tsebe di-spice di eng. Empa ka letswai fela motho a ka kgona ho ja wa kgora.

Ha ke soka ke ja sehwapa se entsweng lapeng.

Batho ba hona jwale ba rata dijo tsa ditoropong. Tse ha ba sa na taba le dijo tsa setso, ba lahletse le batho ba rekisang makeisheneng. Se ba shebile dintho tsa hodimo kwana.

Ee, ho ya ka nna basadi ha ba apere seshweshwe ba ya tshwaneleha.

Ke ka ba tshehetsa e be ke bine le bona. Ngwana ha le teng lefatsheng tlameha re mo thabele, re mo amohele, re mo bontshe lerato a santshane a le monyenyane.

Ke hore re ba bontshe hore kgale kgale ho no phelwa jwang. Baholo ne ba nwa eng meketeng, ba ja eng.